O tshwanetse wa bo o le dingwaga di le lesome thataro. Nna le karata ya lekwalo itshupo la Aforika Borwa, bonnye jo bo tlhomamisiwang ke bank-a.

O tshwanetse go ela tlhoko dituediso dikelo tsa morokotsi, leina le le siameng la bank-a.

Fa histori ya gago ya sekoloto e le maswe, bank-a ga e kitla e go letla o tlhopha sekoloto se se kwa godimo. Mme e le se se kwa tlase, o ne o tla tshwanela ke go tokafatsa maduo a gago a sekoloto, gore o bone sekoloto se se siameng go tswa kwa bank-eng.

Batho ba tla itse gore ba tlhophe sekoloto sefe, le gore ba laole jang dikoloto tsa bone. Bangwe ba ka nna ba tlhopha go se nne le karata ya sekoloto kgotsa dikoloto.

Overdraft e tlamela ka sekoloto sa paka khutshwane, go akaretsa dithaelo tsa nakwana tsa matlole. Di-overdraft e ka nna sedirisiwa se se mosola sa madi, mme di tla le tse di amanang le tsone. Ke ditutuetso tsa morokotso, fa go tlhomilwe account-o bank-a e ka nna ya ntsha madi a a feleletseng ka selekanyo se se tlhomilweng go sa le gale.

Fa o dirisa madi a fetang a o a adimileng mo account-ong, bank-a e ka nna ya ntsha madi a a feleletseng, ka selekanyo se se tlhomilweng go sa le gale.

Forex-e ke thulaganyo ya go reka le go rekisa madi mo mmarakeng wa lefatshe lotlhe. Go fapana le kgwebisano ya setopo e kenyeletsang diabo kgotsa di-company. Kgwebisano ya forex-e e tsepamisitse maikutlo go fapanyetsa tšhelete, e le nngwe ka nngwe o tlhoka go nna le dingwaga di le lesome robedi.

O ka dira diphoso tsa go tshwana le go tlhopha bank-a e e sa siamang, go dira kopo ya dikarata dile dintsi, go romela tshedimosetso e e tlhaelang. O ka kopa tshedimosetso e o o akanyang gore o e fositse, pele ga o dira kopo ya karata ya sekoloto. Go tlhomamisa gore kopo ya gago e tsamaye sentle.

O tshwanetse go buisa le go tlhaloganya melawana e e supilweng, pele ga o dira kopo ya karata ya sekoloto. Ka gonne melawana eo e tlama semolao.

Bank-a e akanyetsa maduo a gago a sekoloto, gore ke madi a makae a a tsenang mo account-ong ya gago. Le gore a o tla kgona go duela ka nako, morokotso o balelwa go ya ka kelo ya repo.

Dituelo tsa go ntsha madi a mantsi di kwa godimo thata. Dituelo tse di duduetsang di feleletsa di dira sekoloto se segolo, sa motho ka bongwe. Selo se le sengwe fela se se ka fokotsang diduduetso, ke go tila go dirisa sedirisiwa sa go ntsha madi a mantsi.

Batho bangwe ba tila go nna le ditshenyegelo tse dintsi, gore ba kgone go dirisa madi a bone ka botlhale, kwa ntle ga go adima madi. Mo mafelong a mangwe di stokvel-e di diretswe go thusa batho go somarela madi.